Ke rata ho sebedisa terene haholo hobane terene e ya phakisa ebile ha e tshose haholo jwalo ka, bese kapo tekesi.

Ke nahana hore ho ka etswa dikeptjana tse ngatanyana tse tlang ka mona, tse tlisang dithepa, hore se ke tsa dieha palo ya dikepe ha e le ngata, dithepa di keke tsa dieha.

Tsatsing leo re ne re palame taxi e ntjha. Hone ho le monate re fumane mokganni a nang le lerato a kgannang hantle, a nang le mamello a hlomphang matshwao a tsela. E ne e laba leeto le monate haholo.

Jwalo ka mokganni wa tekesi, ke tla botsa pele hore ke mang a fihlileng pele setulong seo.

Ke kopa hore o tsebe jwalo ka ha o tlo reka ticket e yang Kapa dibese di tsamaya tjena. Ya pele e tloha ka nine, e be fihla Kapa ka twelve. Ya bobedi e tloha ka two e fihle ka four. Ya ho qetela e tloha ka four e fihle ka nine. Jwale o ka thabela.

Ee dibese tsena tsa masepala kea di sebedisa hobane di tsamaya haufi le moo ke dulang, ebile di theko e tlase haholo ebile di bolokehile, ke di rata haholo.

Ee ke nahana hore mebileng hona le melao e laolang lebelo la dikoloi tse tsamayang ka lona le diteraka. Ee ke tseba hore diteraka di tlameha di tsamaye ka hundred, kilometers, hobane ke dikoloi tse kgolo ha dia tlameha hore di be le speed se seholo haholo.

Bothata ke hore karete ena ya bohlale e bolokehile ebile ha ho motho a ka kgonang hore ae sebedise ntle le wena, ha ke a ka ka kopana le mathata ha ntse ke sebedisa karete ena ya ka ya bohlale kapa ha ke reka.

Dumelang re bona ekare re fositse tsela, ya moo re yang teng ne re kopa hore le re hlahe, lesedi ka hore re tlameha re tsamaye jwang ho tloha moo, ho ya moo re yang teng.

Ee bakganni ba dibese ba na le dikamano tse ntle haholo le bapalami. Ee o teng mokganni e ke mo tsebang, ke ne ke mo tsebang hobane ke ne ke palama bese e tlohang, moo ke dulang teng e nkisa mosebetsing. O ne a re kgannela hantle haholo ebile a na le pelo e ntle.

Monna leshodu jwalo ka ha re o fumane kajeno, re tlo o fa warning hore nako e nngwe ha re ka o fumana hape o ntso etsa ketsahalo ena re tla o isa sepoleseng, wa tshwaruwa. Jwale ha jwale re tla o tlohela hore o tsamaye, empa o dule o tseba retlo dula re o shebile ka mehla, le matsatsi ka leihlo le kotsi.

Ha ho ka etsahala hore ke fumane hore, bakganni ba ditekesi ba strike-ile ebile ba re hanela hore re palame dibese jwalo ka mehla hore re ye mesebetsing. Ke tla kgutlela hae hobane ke bone hore o bolokehile haholo hore ke kgutlele lapeng, ha ke fihla ebile ke tla founela mosebetsing, ke ba bolelle ka moo re hlolehileng ho fihla mosebetsing bakeng sa hore bakganni ba ditekesi ba di strike.

E tlaba taba e bohloko haholo ebile ha ke ikutlwe hantle, ke ikutlwa ke swabile hobane dibese ke tsela e bolokehileng ebile e sa senyeng tjhelete ya ho re isa mesebetsing. Jwalo ka ha di se di sa tla tsamaya, ke tla sebedisa tsela tse ding tsa hore ke finyelle ho ya mosebetsing.

Batswalle jwalo ka ha re tlo tsamaya ka Christmas ne nka thaba ha re ka tswa ra ya lewatle, ra ka ra lo sesa, ra shapuwa ke metsi a lewatle, ra kgutla re le fresh, re le monate haholo.

Nna jwalo ka mopalami, ke kgetha koloi e ke bonang hore di-charges tsa teng di nyenyane ebile etla nfihlisa ka pele, ebe ke kgetha hore ke efeng e ke tla e kgethang pakeng tsa tsona kaofela.

Ratekesi ne re sa tsebe hore tjhelete e nyolotswe, ne re ka rata hore nakong e latelang o mpe o re fe, leqhepe le ngotsweng hore price ya tekesi e tla nyoloswa ebile ha re ikutlwe hantle hobane ne re tshwere tjhelete tse lekaneng. Maikutlo a rona a ferekane haholo.